Go tshameka metshameko go tlosa bodutu tota. Ka gonne nako e le ntsi motho o ntse fela a sa dire sepe, fela go tshameka metshameko ya kgaisano, go monate tota. Ka gonne e ntsha motho bodutu ebile e dira motho gore a ikutlwe a le mafaratlhatlha.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng ka nnete e fokoditse go tshameka ka nama. Ka gore batho nakong ya gompieno ba itswalela ka mo dintlong, ba tshameka metshameko mo megaleng. Ga go sa tshwana le pele mo e leng gore re ne re tshameka metshameko ka namana. Ka montle ga malapa kgotsa ka mo ntle mo lebaleng.

Motshameko oo ka o tshamekang o nka o kgethelang o ne ke diketo, ke motshameko o re o tshamekang ka mo ntle ka mo lelapeng re thala mo fatshe o tshamekiwa ka matlapa.

Gompieno batho ba ba ntsi ba dirisa di eleketeroniki go tshameka, metshameko e e farologaneng. Gantsi ba berekisa di-computer kgotsa dilelathekeng kgotsa ba dirisa TV. Metshameko ya teng e farologane thata e na le maina a mantsi.

Ke rata gore metshameko ya se ileketeroniki e mo gaufi, o kgona go dlala o tshwere founu mo letsogong. O kgona go tshameka le batho ba bangwe o kgona go tshameka o le nosi. Ebile e dira gore motho a kgone go nna mo ntlong a tlogele go tshameka ka fo ntle. Ka gore nako ya se jaanong ga e tshwane le nako ya kgale, gona le batho ba bantsi ba tlang ba utswa batho.

Gore motho a kgone go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega gore motho a nne le data. Gore a tlo kgona go connect-a gore a tsene mo inthaneteng.

Metshameko ya mo inthaneteng ge o e tshameka o sa kgaotse, e ka o ama ka tsela tse di farologaneng thata. Go tshwana le gore o se ka kgona go robala nako e telele, o tlo ba le go lapa go gontsi, o tlo ba le matlho a botlhoko. Motshameko o ke o ratang thata wa mo inthaneteng ke motshameko wa go tshameka ka dikoloi.

Ka gore inthanete e tlhoka data gore e dire, ntle le data inthanete ga e kgone gore e dire. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go nna le data kgotsa o nne le Wi-Fi.

Batho ba le bantsi ba dirisa metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne data ya bosigo e ko tlase thata. Ga e ture jaaka data ya motshegare, gore motho a kgone go dirisa data le gore a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Go botoka thata ge go ka tshamekiwa bosigo ka gonne data ya bosigo e ko tlase ka theko.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore re kgona gore re nne mo dintlong. Re iphokotsa go ya kwa ntle, go dilo tsa lefatshe. Bana ba kgona gore ba nne ba seka bona dilo tse dintsi tse di diragalang mo lefatsheng ka montle, go tshwana le matagwa, go tshwana le go utswiwa, kgotsa go tseiwa mo ditrateng ba ba dirise dilo di sele.